Kwathi ngelinye ilanga ngangifunda e-high school kunomfundi owaqulekayo, wavele wawa. Ngabe sengicabanga-ke ukuthi angiphuthume ngiyokha amanzi ngaphuthumisa amanzi. Bamthela ngawo bamphuzisa ila khona wakhona ukuthi avuke ngaleso sikhathi, nelanga lalishisa kakhulu.

Ezikoleni ngokuhlukana kwazo kuvamise ukufika abonesi nabodokotela bezochanza kabanzi ngempilo bezochaza kabanzi ngokubaluleka kwezempilo. Njalo ngonyaka bayafika bazofundisa abafundi ngokwempilo ukuthi umuntu uziphatha kanjani. Babachazela zonke izimo uma zenzeka ukuthi umuntu niyaye nimusize kanjani.

Kufanele uma umfundi elimele ngesikhathi sekhefu, umnikeze usizo lokuqala kunoma yini lena alimele kuyo noma lena alimele ngayo lapho alimele khona. Ebese uma uqeda lapho ebese ukhuluma naye umluleki ngezinto eziningi nokuthi aziphathe kanjani emva kokulimala. Umbuze nokuthi uzizwa kanjani ngaphambi kokuba eselimele khona uzokwazi ukuthi umsize.

Kufanele ijwayele ukudla ukudla okunomsoco ukudla okunempilo, ingajwayeli ukudla yonke into zonke izicoficofi. Futhi ijwayele ukujima noma ukuzivocavoca ukuze igcine umzimba wayo uhlanzekile usesimeni esilungile.

Kufanele uma abantu beshayela emgwaqeni bangagijimi ngesivinini esiphezulu futhi umuntu engacofi umakhalekhukhwini ebe eshayela. Lokho kungadala izingozi ezinkulu noma izingozi eziningi. Kufanele uma ingozi seyenzekile nibize abomthetho futhi kubizwe nabazenhlalakahle bazolekelela kuleso simo esiphuthumayo. Abanye bazophuthunyiswa emtholampilo ngokuhlukahlukana kwezindawo.

Izingane kumele uma zivuka ekuseni zidle izinto ezinomsoco njengama-fruit and vegetables. Lokho kuyasiza kakhulu empilweni yomntwana noma empilweni yezingane.

Abazali asebekhulile kumele bahole igranti yobudala yokuthi sebekhulile futhi esikhathini samanje sekukhona nemali yokuthi umuntu akasebenzi. Balekelelwe nangezinto bafundiswe nangokunakekela imizimba yabo fana nokuzivocavoca, ukudla izinto ezilungile ezilungele umzimba.

Umphakathi kumele uhlelele abantu abakhubazekile izindlela zokuthi bazophila kanjani futhi balekelelwe ekuthenini badle izinto ezinempilo. Babanakekele ngendlela yonke ababanganakekela ngayo. Babakhiphe ekuseni bayozivocavoca njengawo wonke umuntu. Umasipala noma abaphathi bendawo kumele kuqashwe bantu abazolekelela abantu abakhubazekile ekuthenini bagcine imizimba yabo ikulungele ukwenza yonke into noma isesimeni esifanele.

Inhlanzeko ibalulekile ekuvimbeni izifo ngoba njengezingane ziyadlala ziyathintana tholukuthi ziyalimala. Omunye uphume igazi usuyamthinta awazi ukuthi isimo sempilo yakhe sinjani. Kubalulekile inhlanzeko ukuthi kukho konke ezikwenzayo izingane zihlambe. Kukho konke ezikwenzayo zihlambe ngoba ziyathinta yonkinto. Izifo zikhona yonke indawo ungazithola nomaphi kubalulekile ukuthi uhlezi uzigcine uhlanzekile uhlambe, uhlezi uklini.

Uma uma kukhona isimo esikanjalo lapho ingane ilimale engozini yemoto, kungafanele ukuthi ingane iyiswe emtholampilo ithole lonke usizo eludingayo. Uma kuqeda lapho-ke itholakale abazesimo zokuphila abazenhlalakahle, beyiluleke ama-therapist beyiluleka bakhulume nayo beye emndenini baduduze umndeni bakhulume. Iqhubeke ilokhu ilitholile usizo elidingayo kuze kube iyalulekwa. Kuze kube iyalulama kuleso simo ebhekene naso.

Ukuze izibhedlela zisize iziguli ngokushesha, kufanele uhulumeni andise odokotela nonesi babe baningi. Zonke iziguli zikhone ukuthi zinakekelwe ngesikhathi esifanele ngokushesha. Kungafiki iziguli utholukuthi ziningi udokotela uyedwa, lokho kwenza iziguli zinganakwa ngesikhathi.

Isikole uma kunomfundi ogulayo kuyaye kumele simdedele aye ekhaya noma aye eklinikhi ayothola usizo lokuqala. Engahlali eduzane kwezinye iy'ngane kwazise usuke engathelela ezinye iy'ngane ngokugula okumphethe. Akufanelanga bamuxoshe, kodwa kumele bamnike isikhathi sokuthi aze alulame bese kuyila uyakwazi ukuba sesikoleni nezinye izingane.

Izingane ukuze zikhule kahle kumele zidle ukudla okuqinile okunempilo njengempuphu uphuthu, ubhontshisi, iklabishi, ukudla okunomsoco. Izingane uma zikhula zinganikwa amaswidi kakhulu, zinganikwa izinto ezinoshukela. Lokho kuzokwenza ingane ihlezi iphathwa umkhuhlane. Izingane kumele zinikwe izinto ezinempilo. Omaklabishi, osipinashi, ama-apula, orentshi, zidle izinto ezakhayo.

UThabo kufanele avuke eye emtholampilo okuyila azothola khona usizo. Ila abazofika bamu-check-e khona uma kuyi-COVID-19 noma kumkhuhlane, bayomtshela futhi bamunikeze usizo olumufanele.

Kumele amaqembu abe nemihlangano okwabelana nolwazi, kuliwe nezidakamizwa. Uma utholakala unezidakamizwa kube nomthetho ozodlula kuwo, kube nokuhlawuliswa kokuthi utholakale nezidakamizwa. Ngalokho izidakamizwa zizophela.

Lokhu ukuze kuhlonipheke noma kuxoxwe ngonhlonipho kufanele kube nomhlangano lapho kuzobe kudingidwa khona. Kungavele kube ukuthi kuxoxwa abantu bezihambele nje emgwaqeni kumele kubizwe umhlangano, kuhlangane abantu kube yibo abaxoxayo.

UThabo ngesikhathi elinde imiphumela yokuhlolwa kwe-COVID-19 kufanele aziqhelalanise nabantu abaningi. Isikhathi esiningi avamise ukuba yedwa ngoba asuke angazi ukuthi imiphumela izothini. Hlezi imiphumela ingabuya ithi une-COVID-19 lapho kumele khona ahlale yedwa. So kufanele ukuthi uma esa-check-ile eqhele ebantwini ehlale yedwa kuze kubuye imiphumela.

Amadoda nawo ayafana nabo bonke abantu kufanele afune usizo lokukhathazeka noma lokucindezeleka. Akekho umuntu ofuna ukuhlala acindezelekile noma ukuhlala ekhathazekile futhi kwafanele bahlezi beqinile imizimba yabo. Umuntu angalali kuze kushone ilanga akwazi ukuvuka enze izinto ezithile egcekeni noma avuka eyemsebenzini. Impilo yakhe nje ime iqine, nobudoda bakho fanele buhlezi bukhombisa ukuthi uyaphila umzimba uqine.